Ee, ke a kgotsofala ke ponahalo ya ente e bile mongolo wa tsona o hlakile haholo. Wa bona hore ho ngotswe eng moo.

Dipidisi tsa PrEP di thusa ho thibela tshwaetso ya HIV tlameha o di nwe hore e thibele HIV kapa o sebedise kgohlopo ho thibela HIV.

Ke ile ka reka dipidisi tsa ho theosa mmele, athe ke reka dipidisi tse tlo nthefula mmeleng. Ke ile ka ota ho feta tekano, le ha se ke di tlohelletse. Yaba ntse ke ota.

Mme dipidisi tsane tsa hlooho di thekong e hodimo haholo. Ha le sale price-eng yane e neng re tseba e leng tlase.

Ho ka etswa hore ka matsatsi a mang, mohlala, batho ba di-clinic ba ya mahaheng ho lo thusa batho ba hlokang thuso tsa ditleliniki. Ba sa kgoneng ho ditoropong kwana ho ya dipetlele.

O ka fumana hore dipetlele di be di le hole le bona, ka hoo, be ba sa kgone ho ya teng kapa hona ho finyella.

Ke nahana hore hangata mmuso ha o finyelle kapo hona ho isa dintho tse ngata di-clinic-i kapa tsona dipetlele tsa mahaeng. Hape ke hobane bo dipetlele kapa di-clinic-i di be ntse di le nyane mahaeng.

O ka kgona ho thibela hore imme hape, ho na le dithibela pelehi tsa mefuta tseo ka di sebedisang. Mohlala, nale, dipidisi kapa yona kgohlopo.

Ke ile ka tshoha ha ke bona di-line di le ngata, mme ho fotse batho ka bongata.

Ntate ho kaba jwang ha re ka nka nkgono bakeng nakong ya letsatsi tseo kapo hona ho etsa moketenyana ho thusa batho ba .

bohle ba tlameha ho itshebeletsa, ba seke ba dula ba emetse tjhelete ya batsofe. Sena ha se hantle hohang.

Bonyane ha ba ka iponahatsa hararo selemong kapa kgweding. Ee ke ka kgona ho buisana le bona ha ba fihlile sebakeng seo ke dulang ho sona.

Ke ikutlwile pelo ya ka e le bohloko haholo. Ee ke ile ka ya moetlong oo ka lo etsa seo ba haholo ba reng ke se etse. Ee, ke bone e nsebeleditse.

Mohlala, motho a ka nne a ya clinic-ing kapa hona sepetlele, ho ilo itekola hore o ntse a phela jwang, o check-e mafu ohle. Hona o ka nka mehato ya hore o etse treatment-e jwalo ka ha baoki ba o hlalosetsa kapa hona ho laela.

Ke bona hore motho a sebedise ntho a kgolwang ho yona. Ke nahana hore meriana yohle ya sebetsa ya sekgowa le yona ya setso.

Ho na le dithibela pelehi ka mefuta e mengata, mohlala, kgohlopo, nale, kapa tsona dipidisi. Hangata dintho tse nontshang hore o be jwalo. Ka mora hore o di sebedise. Ke nale jwale ke nahana hore o ka sebedisa dipidisi o bona hore na tsona di o tshwara jwang.

Ke ka eletsa motswadi hore a ise ngwana, moo ho bolokehileng. Mohlala, moo ho bolotsang motho a moholo. Mme a na le ditokomane tse nepahetseng tsa lebollo le hore ho sebetsuwa jwang ka bohlweki.

Ke ya nahana hore batho bao ba tshaba ho bonwa ke batho di-clinic-ing ha ba lata di-ARV tseo tsa bona ba ba le ditlhong.

Ee, tlhatlhobo ya ngaka e bohlokwa haholo jara le jara hore o nne o lekole mmele wa hao, le hore na ha o na mafu a itseng na.

Ntho eo e ntshwere ha bohloko hore batho ba toropong ba fumantshwa thuso ka pele pele, ho feta batho ba ba mona mahaeng .

Dumela ntate. Ke ne ke founa tjena. Ke tlaleha hore re hloka meriana mona. Jwalo ka ha koloi e tlisang meriana e sa kgone ho tla, mme ho thwe re emele kgwedi e tlang. Kannete re hloka meriana hanghang. Batho bao ba emetseng meriana ba itse ba sa ba tla tla kgwedi e tlang.

Ke nahana hore ho ka ba le mekgahlo ya bo ntate kapa hona banna. Moo ba kgonang ho bua ka mathata a bona, kapa ho be le moo ba kgonang ho letsetsa teng hore ba bue ka mathata a bona.

Ke nahana hore dintho tseo batho ba tsofetseng ba di hlokang, ke ho ja hantle ka nepo, ho ba le bophelo bo botle. Ke nahana ho ja hantle ka nepo ke ho ja dijo tse matlafetseng. Hangata dintho tseo bo dijo tse matlafetseng. O ka sebedisa tjhelete e kana ka makgolo a leshome.

Ee, ke bona ya ke bona ba tlisang meriana e seng molaong Afrika Borwa. Hobane ba na le ka moo ba ka kgonang ho e kenya ka botsotsi kapa hona ka bokunyata. Hobane ba tsebana le batho ba hodimo.